Ifilimu elithandwa khulu ngaphetjheya ngileli elibizwa ngo-Sarafina. Abantu bangaphetjheya balithanda ngombana bathanda ukwazi umlando weSewula Afrika.

Umlingani oyikutani uvela ifilimu isathoma begodu kuvele umlando wakhe, okukhula ukudlula abanye abalingisi.

Lokhu kubangwa kuthi abalingisi basuke bayidlale kuhle indima leyo, singasakghoni ukuhlukanisa phakathi kwefilimi nepilo yamarerhe.

Irhubhululo leli liliqiniso kodwana abantu abasuke balingisela ubulelesi ababubone emafilimini, babantu ebevele banehloso yokwenza ubulelesi.

Nanyana abantu abanengi babukela amafilimu ku-inthanethi, zisesekhona iindlela zokubukela amafilimu ngaphandle kwe-inthanethi begodu zisesekhona indawo ezifana nabo-cinema lapho umuntu angafika abhadele, ahlale phasi, abukele.

Mina ngithanda ukubukela amafilimu ku-inthanethi ngombana ngingawubukela nanyana ngisiphi isikhathi, asikho isikhathi esibekiweko bonyana nge-iri elinje kufanele ngihlale phasi ngibukele.

Umabonwakude ngiyo indlela yokubuyela amafilimi engabiziko ngombana bakhona abomabonwakude obabhadala kanye bese ubukele unomphela.

Ifilimi engeze ngalilibala ngu-Sarafinah ngombana ligcwele ilwazi ngomlando weSewula Afrika.

Mina ngithanda amafilimu agcwele ilwazi ngombana lokho kwenza bona ngingafundi iincwadi isikhathi eside kodwana ngibukele.

Mina ngithanda amfilimi anomlando wakade.

Iye, asbukelwa nanje amafilimi begodu nje abukelwa khulu ukundlula esikhathini sakade ngombana asisekho isikhathi esibekelwe ukubukela ifilimu ethize.

Umdlalo odume ukuyidlula yoke ephasini jikelele, mdlalo webholo erarhwa ngeenyawo.

Zemidlalo zivumele abantu bona baphikisane, abanye bafake nemali batjho nokuthi ngimuphi umdlalo ozophumelela.

Abantu bazohlezi baya eenkundleni zokubukela imidlalo ngombana abayeli ukubukela kwaphela kodwana bayela ukuhlanganyela nabanye abalandeli bemidlalo begodu abanye bathanda ukucula, abanye bathanda ukuzipenda, abanye bayela ngitjho ukubonakalisa iimpahla abazimbathako.

Mina ngithanda ukubukela kumaliledinini ngombana bakhona abalandeli abathi nabangakaphumeleli babe bakwata khulu, bamotjhe begodu balimaze abanye abalandeli.

Mina ngithanda ukufuna ku-inthanethi ngombana ngiyo indlela elula begodu engamotjhi isikhathi.

Enye yeendlela yokubuyisela abalandeli ematatawini, kukuthi kuqatjhiwe abanye abantu abafana njengabaculi nabanye abantu abadumileko, abazokungena ngemva kwebholo namkha ibholo ingakangeni etatawini.

Kufanele uthenge idatha elizokuvumela bona ubukele ibholo ize iphelile.

Bakghabhudlha ngokuthi abakghoni ukuba nabanye abalandeli bomdlalo.

Nakunemidlalo emikhulu abantu bayabheja, umuntu atjho bona ucabanga bona kuzowina abantu abanje namkha abanje bese nakungenzeka bona labo abakhethileko kungabi ngibo abaphumelelako, ikhamphani yokubheja ithola imali.

Amalimi akanikezwa amalungelo afanako kumabonwakude weSewula Afrika. Akhona amalimu athandwako, lapho sibone amafilimu amanengi kudlalwa ngelimu thizeni kanti amanye amalimi asiwaboni kumabonwakude.

Mina angikwenzi kodwana ngiyathanda ukubukela nokuzwa abantu abakwenzako.

Kusiza abantu abafuna ukufunda ilimi lelo nabantu abangalizwisisi kuhle begodu kwenza bona ifilimu leyo ibukelwe yinarha yoke, kungakhethi bona umuntu mhlobo loyo namkha njani.